Ndzi khensa eka buti wa mina loyi a nga ndzi siyela kumbe xana a nga ndzi komba ndlela leswaku ndzi hanya vutomi byo fana na bya yena tanihiloko a hanya vutomi lebyi nga hlayiseka.

Swi kombisa leswaku kumbexani swikombisa ku pfuka ka Yeso Kreste na ku hlula ku dyoha na ku fa ka Yeso Kreste na ku kuma vutomi byintshwa na ku rivalelana.

Yah, ku na ntsako emugangeni na ku tinyungubyisa hikuva vana va vona va vuya va hlayisekile entshaveni hikuva va vuye va ri vavanuna na ku va va ponile ekufeni entshaveni hikuva ku na mavabyi kumbexani ku na xirhami lexi va khomaka van'wana na ku pfumaleka ka mati eka vona kumbe swakudya entshaveni.

Ndzi vona swi ri na nkoka ku khukhuriwa hikuva u kota ku amukela na ku cinca mahanyelo ya wena tanihiloko loko khuvuriwile u kota ku amukela leswaku a wa ha hanyi byona vutomi lebyi a wu byi hanya khale u hanya vutomi le byintswa.

Vutivi mayelana na rixaka ra bya matsonga byi nga hundzelerisiwa eka rixaka leri taka hi ndlela ya ti-campaign kumbe xani ku va dyondzisa rixaka ra matsonga eka swa xikolo kumbe xana eka curriculum ya le ya le le swikolweni.

Ina, ndzi vona va vona xikombiso lexinene hikuva ndzi hanya vutomi lebyinene tanihiloko ndzi ri mulandzeri wa Kresto hosi ya hina.

Tindlela ta sweka a ta ha tirhisiwa na namuntlha tanihiloko va sweka swakudya hindlela ya Xitsongo kufana na ku sweka swakudya swo fana na tihove na swin'wana na swin'wana.

Ndzi ehleketa leswaku nkarhi wa ku rila na nkarhi wa ntsako wu kona evuton'wini kambe loko munhu a kota ku rila, u kota ku hleketa na ku vona leswi swi nga ri ku kahle evuton'wini bya yena na ku va a kota ku swilunghisa a kota ku ya mahlweni na vutomi byakwe.

Mintirho ya vavasati emindyangwini i ku va va kota ku pfuka nampundzu va lunghisa swilo emutini, ku endla muti wu saseka na ku basisa muti kambe eka masiku lawa kumbexana eka rixaka ra masiku lawa a swa ha tirhi ngopfu hikuva vavanuna na vona va kota ku endla mintirho ya vavasati.

Ina, hikuva loko n'wana a ri na tatana wakwe i kota ku lunghisa kumbexani ku ku u kota ku kula kahle hi ndlela leyinene tanihiloko a nga ri na yena tatana u qhina a va na swiphiqo vuton'wini bya yena.

U fanele a va na ku kota ku ku tirhisa mimirhi ya manguva lawa tanihiloko a va akha a tirha hi vanhu kumbexana a tirha hi rihanyo ra vanhu.

Ndzi tsakela ndlela ya khale ya ku mbala hi ku va ndlela ya khale ya ku mbala i ri na nhlonipho kumbe a ri ndzhuti wa kahle wa ku hlonipha.

Ndzi nga vutisa swivutiso swo yelana na ku ri u yime ntirho wa n'wanuna kumbexani emutini nakona wanuna u fanele a endla ekaya a endla yini loko ku ri na xiyimo xo tika emutini.

U hlamusela vukreste eka munhu loyi a nga byi tolovelekangiki ndzi nga n'wi hlamusela hi ndlela leyi i ku va eka vukreste ku na mahanyelo na matikhomelo ya kona nakona va hanya mahanyele ya vona hikuva bibele yi vurile switsundzuxo swo karhi leswi i vatsundzuxaka swona leswi va fanele va hanyisa hi ndlela yihi na yi nakona vukreste ku na munhu loyi va n'wi khongelaka ku nga yena Kreste.

E-e, a ndzi voni swi fanerile hikuva va kota ku dyondza ku sweka swakudya emakaya nakona eswikolweni hi fanele hiya dyondza leswi faneleke ku swi dyondza.

Loko mina ndzi hundza emisaveni ndzi lava munhu kumbexani vana va mina kumbexana varhandziwa va mina va rila hi ku rhandza ka vona va nga rili hi ku rhandza ka mina.

Ndzi vona swi ri kahle hikuva ku fanele a kota ku ya mahlweni na vutomi bya yena a kota ku hanya vutomi bya yena a tsaka a ya mahlweni tanihiloko wanuna a nga ha ri kona emisaveni.

Eya, ndza pfumela eka swiphemu swa rimbewu eka ku endla mintirho ya le kaya hikuva munhu un'wana na un'wana u a endla xiphemu xa yena xa ntirho endlwini kumbe ekaya.

Swi ta endla ndzi twa kahle hikuva ndzi kota ku dyondza mahanyelo ya vona kumbe ndlela leyi va endlaka swilo hi yona hi ku hambanahambana ka vona.

Ndzi vona swilulamile tanihiloko na hina swi hi kota ku dyondza ririmi ra vona a hi voni swi tika tanihiloko hi va hi twisisa leswaku ku dyondza ririmi swi teka nkarhi.

Swiambalo leswi mbaliwaka leswinga toloveleka i swiambalo swa ntima leswi kombisaka leswaku laha mutini ku na munhu loyi a nga lova nakona munhu loyi wa zileriwa tanihiloko a nga ha ri kona eka leyi misava.

Mintirho ya vavanuna eka ndhavuko wa vatsonga i ku risa tihomu na ku hlayisa kumbexani ku ya hlota swiharhi leswi va fanele kumbexana swakudya leswi a faneleke ku va swidya ekaya.

Ndzi nga n'wi hlamusela ndzi ku ti kuma ka yena a tshame na vakokwana wa yena hikuva a ku vangi na yin'wani ndlela laha na yena a nga ti kuma a nga ri na kaya kumbexani laha mutswari wa yena a nga kotangi ku u kuma ndhawu laha a ta kota ku n'wi hlayisela koho a ni loko swi ve swiphiqo eka vatswari va yena leswaku swi hetelela a ya tshama na vakokwana wakwe.

Eka nkhuvo wa mucatu wu tovekile wa va vatsonga hikuva ku fanekele ku lovoriwa nakona ku fanekele leswi swi fanekele swi endlaka ku fanekele ku lovoriwa ku ta catiwa.

Hikuva loko va baleka va siya vana ni vavasati va hleketa leswaku vana va vona va ta hlayisiwa hi mani.

Xiambalo lexi ndzi nga ta va ni xi endlile kumbexani ni xi tumbuluxile i xiambalo lexi nga ta va xi sasekile xi ri na mihlovohlovo yo hambanahambana tanihiloko xi ambalo xa kona xi ta va xi mbariwa na xibelani lexi xi nga xi nga swiambalo xa Vatsonga.

Loko a ndzi fanele ku designer xiambalo xa manguva lawa swiambalo swa ndhavuko swa Xitsonga hikuva a ndzi ta katsa swilo swo fana ni vuhlalu, dzovo ra homu lebyi leri nga ta mbariwa loko ku tsemiwa kumbe xana ku kombisa ndhawu ya munhu laha a nga ta va ri kona ku kombisa ku ri loyi i papa kumbexani i hosi, swilo swo fana na sweswo na ku va ndzi katsa swilo swo fana na xibelani ku kombisa ku ri le swi i swa matsonga kumbexani i swa vatsonga.

Ndzi vona swi ri na nkoka ku va dyondzisa hikuva hi vona va faneleke va yisa ndhavuko wa Xitsonga emahlweni nakona va fanele na vona va yisa dyondzo eka vana va vona.

leyi tirhisiwaka ku sweka miroho ya ndhavuko i ku va mi tirhisa ndzilo ku kota ku sweka miroho tanihiloko mi va mi kha mi yi phuphumisa hi mati.

Xakudya lexi ni xi tsakelaka xa ndhavuko i ntihove hikuva nantswo wa kona loko wu cheliwe na timanga wa tsokombela ku tlula swo tala.

Leswi humelelaka hi xiAfrica loko n'wanuna a tibohe hikuva loko u ri n'wanuna va fanele va rhumela vomalume eka va n'wansati va ya kota ku ti tivisa leswaku wa n'wanuna u ti bohile hi vukati eka n'wansati i ndhavuko.

Vavanuna va fanele va mbala mpahla leyi nga amukeleka eka xirhambo xa mucatu kambe va fanele va mbala dzovo ra ku kombisa ku hi vona nhloko ya muti la va humaku kona kona kambe vona vavasati va nga mbala swa swibelani va mbala minceka tanihi ku nga xona xintu xa Xitsonga.

Matikoxikaya ndzi nga aka ndhawu yo fana ni swikolo kota ku hluvukisa ndhawu yeleyo ni ku humelerisa vanhu va le matikoxikaya.

Ndzi nga va tsundzuxa ndzi ku ku lova ka munhu a swi vuli leswaku vutomi bya hina byi fanele byi yima a hi languteni mahlweni hi kota ku hanya futhi hi ya mahlweni loko nuna a ku loverile u kona wun'wani a nga kona n'wanuna a nga ta teka ndhawu ya yena.

vanhu vo tala emadorobeni swi tisa ku cinca ku fana na ku pfumaleka ka mintirho eka vanhu lava tshamaka emadorobeni leswi endlaku vugevenga kumbe swin'wani swo ka swi nga ri kahle swi endleka endhawini yaleyo.

E-e a hi na vanhu vanhu va xisati lava rhangelaku vuhosi eka matikoxikaya ya ka hina nakona vuhosi byu khome ngopfu hi vanhu va xinuna.

Tindlela ta ndhavuko loko yo ti pimanisiwa ni tindlela ta masiku lawa ta ku lulamisa swiphiqo exikarhi ka vanhu ni vona tindlela ta ndhavuko ti va ti ri kahle hikuva a ti kota ku teka vanhu lavambirhi kumbexani vanhu vo tala lava nga na swiphiqo a va kota ku ya va ya tshama ndhawu yin'we va kota ku vulavulisana va kota ku kota ku lulamisa swiphiqo leswi nga kona.

Kokwani ndzi nga ku eka masiku lawa minawu yi ri munhu a nga fanelangi a lahleriwa ejarateni ra le mutini hikuva nawu wu ri loko munhu a lovini u fanele a ya lahleriwa endhawini leyi ku nga tlela van'wani kumbexani ndhawu leyi ku lahleliwa kona vanhu.

yo hambanahambana yi tshemba leswaku loko munhu a lova u ya va a kha a hanya vutomi byin'wani byo ka byi nga ri nyameni tanihiloko loyi a hanyaka munhu u ta va a kha a hanya vutomi byakwe kambe na lexi va hlanganisaka ku nga ngati.

Eya ndza tinyungubyisa hi ririmi ra mina tanihiloko ku ri na swi swo tala swi endlekaka swo fana ni tibuku leti nga tsariwa hi ririmu ra mina leti ti nga duma.

leswi vanhu le madorobeni va hlanganaku na swona loko swi teka matshamele i ku va vanhu vo tala a va na makaya kumbexani ndhawu leyi va nga ta tshama ka yona va gina va ya tshama eka ndhawu leyi nga ha hlanganahlangana hi vanhu laha vanhu vo van'wani va rhandzaka huwa a va koti ku tshamisana kahle hikuva ku na huwa.

Ndzi nga vutisa swivutiso swo yelana na ku ri loko vanhu va ri ku holoveni i yini lexi va faneleke va xi yendla ku sungula ku herisa tiholovo ta vona xa vumbirhi i ku va loko vanhu va tsandzeka ku holova i yini lexi va nga ta xi tirhisaka kumbexani munhu loyi a nga ta nghenelela a kota ku lamula ku holova ka vona.

Ndzi nga xavela vana va mina swiambalo swa ndhavuko swo fana ni swibelani, miceka, vuhlalu, maduku tinjhovo, ni tintangu.

Ku na mihlovohlovo yo hambana leyi mbariwaka hi tin'anga ku na muhlovo wo basa na muhlovo wa ngati ku na muhlovo wa ntima kambe ku na mihlovohlovo leyi mbariwaka hi vanhu lava nga cata ku na muhlovo wa wasi, ku na muhlovo wo basa ku na muhlovo wa yellow.

Vuhlalu byi lava u ri na njara ni nayiti ku byi rhunga naswona u fanele u teka vuhlalu byin'we kumbexana bya mihlovohlovo u byi hlanganisa tanihiloko u teka nayiti u yi veka u u tlhloma exikarhi ka vuhlalu tanihiloko va kha u teka vuhlalu byin'wana u va kha byi tlhlomatlhloma loko u heta u boha byi ta va byi kota ku va vuhlalu bya le bya le bya le nkolweni.

Xibelana loko u lava ku xi cina xi lava u cina hi tindlela to hambana. Ku sungula u fanele u kota ku cinisa milenge xa vumbirhi u fanele u kota ku cinisa xisuti kambe loko u lava ku cinisa xisuti u fanele u jikijela xibelani xona na xona xi ta landzelela ku cinca ka miri wa wena na xona xi ta cinisa sweswo loko u jikijela.

Vavanuna va Vatsonga vona va mbala dzovo ku kombisa leswaku i vavanuna naswona dzovo leri ri mbariwa enhlokweni rin'wana ri bohiwa exisutini ro fana ni tinjhovo.

Swimbalo leswi mbaliwaka tanihi ndhavuko wa Vatsonga i swimbalo swo fana na swibelani, miceka, vuhlalu ni tintangu ni maduku.

Nqambhi leyi ndzi tsakisaka eka tinsimu ta Xitsonga i Benny Mayengani hikuva yena u ndzi tsakisa hi yini a nga koti ku yimbelela ntlawa wun'we wa tinsimu kumbexana muxaka wun'we wa tinsimu wa swi kota ku yimbelela mixaka hinkwayo ya tinsimu.

Vuyimbeleri lebyi ndzi byi rhandzaka i vuyimbeleri lebyi va ngo i afro-house vuyimbeleri bya afro-house byi dumile misava hinkwayo tanihi a hi vuyimbeleri bya laha Afrika-Dzonga ntsena vuyimbeleri lebyi bya kumeka eka matikomambe.

Vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra Vatsonga byi na nkoka hikuva vuyimbeleri lebyi hi byona byi kukumuxaka maxaka kumbexani rixaka ra Vatsonga i ri byona byi ti endla byi endlaku Matsonga ya tinyungubyisa ku va Vatsonga.

Mincino leyi ni yi rhandzaka ku ya Vatsonga i makhwaya. Makhwaya ndzi tsakisa hikuva loko ya ciniwa ku cina ntlawa kambe ku na loyi a rhangaka a cina a va kombisa ku ri ku ciniwa njhani naswona loko munhu a cina wa titwa ku hi wa tinyungubyisa ku Mutsonga.

Dyondzo leyi ndzi yi kumaka eka tinsimu ta Matsonga i ku va tinsimu ta Matsonga ti na rungula leti leri ri taka na tona laha va dyondzisaka swo karhi eka tindzimi teto ku fana na ku yingisela vatswari na ku tiyisela eka swiyimo leswi tikaka.

Xiyimbeleri lexi ni xi tsakelaka i Benny Mayengani hikuva Benny Mayengani u kota ku yimbelela mixaka yo hambana ya tinsimu ta Xitsonga.

Tiyindlu ta Vatsonga ta ndhavuko i tiyindlu to fana na tiyindlu to endliwa hi mabyasi tiyindlu leti ni nga tshama eka tona hikuva loko ku hisa tona ta titimela kambe loko ku titimela tona ta kufumela.

Mitirho ya vavasati emindyangwini i ku pfuneta vavanuna naswona i ku kombisa ndlela eka vana va vona.

Mitirho ya vavanuna emindyangwini i ku rhangela ni ku phamela ni ku rhandza vana va vona ni vavasati va vona kwala emindyangwini yeleyo.

Ku phata xivongo xa ka ndyangu wa ka hina ndza swi kota hikuva ndzi dyondzisiwile mutswari wa mina loyi nga wa xinuna loyi a nga dyondzisaka xiphata naswona ku sungula njhani hi hetelela njhani.

Nkoka wa clan name eka vutomi bya ndyangu wun'wana na wun'wana i ku va clan name yi kombisa laha munhu a humaka kona na ku hi yena mani wa ka mani.